Fa o dirisa ditshebeletso tsa e-hailing jaaka Uber le Bolt go na le dipotso tse di amanang le tlhotlhwa e e beileng. Fa o na le ditsala e ka nna motlhofo go patela tlhotlhwa e beileng kgotsa go dirisa tlhotlhwa e le nngwe. Ga go a tlwaelega go amogela gore motho mongwe a patele fa se gore ba kopa thuso kgotsa ba ikwadisetsa go lefa e le go leba go baakanya peeletso. Go bankanya ditshebeletso tseno go tlhoka gore go kgonege tlhotlhwa e e dumelanang le go utlwa molemo mo mokgweng le maemo a batla bao fileng go . Fa ba le tlhokang boikarabelo mo motseng ka ba itlhalosa diphetolo mogolo se kae.

Letshwao la tsela le le supang fa batsamaya ka dinao ba kgabaganya le botlhokwa go netefatsa tshireletso ya batsamaya le go fokotsa kotsi e ka nnang teng. Mosola wa lone ke go thusa go netefatsa gore batsamaya ka dinao ba amogela go tsamaela mo karolong e e siameng ya tsela, ba na le tshireletso e e molemo go sa kgathalesege go tsamaya dikoloi kgotsa dikoloi. Letshwao le le bontsha baeti ba ba tsamayang ka dinao le dikoloi gore ba tshwanetse go tlhokomela dikotsi le go tlhokomela tsela. Ke kgang e e botlhokwa go netefatsa gore letshwao le le dirisiwa mo dikarolong tsa dipuisano tsa boitshwaro ba ba tsamaelang ka dinao le dikoloi.

Go tlala ga direnkeng tsa ditekisi go ka ama maitemogelo a bapalami ka go tlisa dikgwetlo mo go amogelang baeti, go tlhaela dikhumo le go fokotsa boiketlo. Fa direnke di tletse go ka nna thata go le sebaka se se lekaneng kgotsa go tsamaya ka nako e e tshwanetseng. Go tokafatsa tiriso ya ditekisi go ka akaretsa go lekanyetsa palo ya baeti ba ba tsamaelang, go oketsa tsa ditsela tsa dipalangwa le go netefatsa gore ba tsamaya ba itumetse. Go ka bo go na le mananeo a fokotsang dikgwetlho jaaka go aga le go tlhatlhoba ditsela tse di molemo go tsamaya, le go tokafatsa tirelo ya ditekisi fa go le kotsi mo tirisong go tla seka go tokafatsa tsela e ditekisi di dirang ka yone go kgona go tlotla le go netefatsa boiketlo.

Mosola wa baesekele ke gore e thusa go fokotsa phelelo ya ditsela, le go fokotsa kotsi ya tikologo, go tlisa boitekanelo mo bathong, le go thusa mo go fokotseng go dirisiwa ga maatla a motlakase. Baesekele e kgona go tsenya batho kwa tirong ka nako e e potlakileng le ka boiketlo, fela batho ba bangwe ba na le ditlhong tsa go dirisa baesekele ka ntlha ya go bona e le nngwe ya ditsela tse di sa tlwaelegang mo diphatseng tsa bona, kgotsa ka ntlha ya go tshaba go tshwarwa ke dikoloi kgotsa go tlhokofadiwa ke ditlhaga. Batsadi le ba bangwe ba ka nna ba sa dumele gore baesekele ke tsela e e tlhokegang go ya tirong, ka ntlha ya go palelwa ke ditsebe tsa bangwe le dikgwetlho tse di tsela di sa itsegeng.